Data ra durha ku antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva data ra durha.

Ku nga endliwa swa ku vanhu ku endliwa ku tsaleliwa yona khampani ya leyi hi xavaka ka yona ma data hikuva va hi vavisa nakona hi tshika ku tirhisa ma data hi ya ka ma Wi-Fi hi kona va nga ta vona nkoka wa ku tirhisa data swa ku data ra durha.

Ku xava data hi vunyingi swa pfuna hikuva u ri xava ri nga a ri durhi ngopfu loko u ri xava ri tele nakona vubihi bya kona hi loko u kuma swa ku network yi nga tirhi nkarhi wolowo na ku ve wena u xave data ro tala swinene.

Netiweke yo antswa i Cell C nakona hi yona yo chipa ya kona yo xava data kambe yi ta ku xanisa eka netiweke ka tindhawu tin'wani.

Ndzi tirhisa Vodacom ndzi dayila n'we mbirhi nharhu hexe ni nghena ni ya eka ndhawu ya mina leyi va nga ta ni hlawulela yona ndzi xava data ra ra ku katsa fifty rand leri ni tirhisaka ntlhanu wa tigigi emasikwini ya nkombe eka Vodacom.

tsundzuxa leswaku loko a va ku munhu u xava data a tatisa ka yona leri ri lavaka ku hela siku relero kambe ri nga heli ri quveka ri tirhisana ni leriya rin'wani hikuva data ra durha.

Netiweke yo va na data ro ra ntikelo hi yona Vodacom nakona ku xava rona hi loko u xava lero ro talanyana swinene ina hi kona ri va ka na ntikelo u dayila n'we mbirhi nharhu ku hexe u ya ka nharhu u xava data ra wena.

AI yi ta cinca swilo swo tala hikuva yi ta endla vanhu va loloha swinene hinkwaswo swilo se swi ta endliwa hi yona AI munhu swo tala a nge he ti enceli ni nqhondo a nge yi tirhisi ku ta tirha yona AI.

Swa ku yi tiva i ndhavuko wa hina yi tiva i munhu swa ku munhu u fanele a hanya njhani nakona yi qabanga njhe hi munhu swilo swo tala yi fanele yi swi endla njhe hi munhu leswi munhu a ta swi endlisa xiswona.

I ku yi endla yi tiva i vutivi lebyi a va ta byi endla byi tiva hi vanhu nakona va yi endla yi yi tirha hi ndlela leyi munhu a ta tirhisa xiswona loko a ri le xikolweni mahlamulelo yona ma fanele ma fambisana ni ya vumunhu.

I ku endla swa ku A_ I yi va na programming yi va na vutivi bya ka byi nga talanga yi ta kota ku tshama yi lawuriwa hi vanhu hayi swa ku vanhu va lawula hi AI loko AI na vutivi byo tala ku tlula vanhu yi ta va lawula.

AI a yi kahle hikuva yi endla vanhu va va nga ha lavi ku ti tirhela vanhu se va loloha swinene na vanhu mintirho ya xikolo a voho titsalela va kombela ka AI ku tsaleriwa.

I ku ku ku olovisela swilo na ku komisa nkarhi a wu dyi nkarhi wo tala wa ha ehleketa ni ku komisa swilo u kota ku hlamula hi ndlela leyi a wu fanele u hlamurisa hi vuyona hi xinkarhana.

Switirhisiwa swa manguva lawa swi cinca swilo swo tala hikuva vanhu a va ha lavi ku ti endlela ene a va ha lavi no ti qavanghela vatirhisa swona switirhisiwa swa manguva lawa ku swi va endlela hinkwaswo swilo vanhu se va loloha nakona na mavabyi ma ta tlakuka hikuva vanhu a va ha endli nchumu vo tshama va ti va tshika swilo swi va endlela.

Swichudeni a swa ha tirhisi miehleketo ya swona nakambe a swa ha koti ku tsala hi vu ti tiyisisi byi Chatbot yi va tsalela swilo leswi yona yi tivaka swona lani swichudeni swi kalaka swi nga ha tirhiseki vutivi bya swona nakona a va ha ti nyiketeli eka tibuku ta vona hikuva ku na Chatbot.

Ndzi nga swi endla swi pfula hi xikandza xa mina na swintuhana swa mina nakona ndzi swi endla swi va na thireke lani ni nga kota ku ya ka kona ka insurance va ya ni thirekela xilo xa mina switirhisiwa swa mina.

Switirhisiwa swo fana na selufoni na khompyuta swi kahle hikuva swi ku pfuna ka swilo swo tala u kota ku endla swilo swo tala kwala ka xona xilo lexi xa wena u kota ku fona u hlangana na maxaka u kota ku benga kwala ka swilo leswi kambe vubihi bya kona i swa ku se swi dlaye swo tala a vanhu a va ha tirhisi ti-transport i ku ya vona maxaka wo endla lero phone a swa ha lavi u ya bank mi ti benkela kokwala se mintirho ya vanhu yo tala byi yi ta hela hikuva se ku ta tirha AI na tiselifoni.

Selifoni munhu swa laveka a va na selifoni hikuva u na nkucetelo wa kahle eka munhu u kota ku endla swilo swa wena hi xinkarhana u kota ku hlangana na maxaka hi yona selufoni yele ya wena.

I khompyuta hikuva khompyuta u kota ku tirhisa swilo swa wena u ri nexe kambe e nkucetelo wo biha wa kona i ku va swa ku a wu koti ku fambafamba na yona ni loko u lava ku yi tirhisa kun'wana swa tika ku yi teka u famba na yona.

Hikuva selufoni sweswi ku tirha yona ngopfu hi yo mhaka nkucetelo wa kona wu va ri le henhla swinene vanhu va tirhisa tiselufoni ku kumana hi wona na ku kona sweswi swilo swo tala se u tirhisa selifoni vanhu va rhandza ku teka na swinepe na tibangi ti ku lava u teka swinepe ti kota ku tshemba swa ku hi wena.

Hikuva na vona va lava ku endla e profit loko va xavisa tiselifoni nakona tikhampani leti a ti a hi ta munhu wun'we i ta vanhu vo hambanahambana.

Iphone yi na sisitimu ya yona yi tirhisa i IOS nakambe Samsung yi tirhisa android i ku hambana ka kona hi sweleswo.

I ku kombela tikhampani ta ta ti-network swa ku ti ehlisa maxavelo ya data nakona ni ya ma minete.

U kota ku kamba e marito lawa u kalaka ku nga ma twisiseki ka inthanete nakona swi olova ngopfu loko u na data u ta kota ku cheka swilo swa wena kahle eka inthanete inthanete yi pfuneta ngopfu eka madyondzelo ya ririmi.

Ina ndzi vona swi ri swa kahle hikuva vanhu lavakulu sweswi va boheka ku tirhisa tifoni ta manguva lawa na ku va e Xinghezi a va xi tivi mara loko a ti kota ku tirhisa ririmi ra hina va xintima a swi ta va a swi ta olova ngopfu ka hina hinkwenu vanhu.

Ina i ntiyiso nxavo wa data leswi u nga tlakusisa xiswona, vanhu a va ha koti ku tiphina eka inthanete hikuva data ra durha. Loko u nga ri na rona data a wu nge ngheni ka inthanete.

Nxavo wa data ya Vodacom wa durha swinene kambe, ya Cell C yi le hansi. Mara ko hlupha yona network-e eka tindhawu to karhi ka Cell C. Mina ndzi nga xava e data ra Cell C hikuva nxavo wa rona ri le hansi swinene.

Loko data ra mina ku fikile masiku leswaku ri expire-ra mbilu ya mina yi vava swinene hikuva, nxavo wa data wu le henhla. A ndzi nge koti ku xava rin'wana hi nkarhi wo karhi hikuva data ra durha. Se loko a swi koteka leswaku loko u xava ritsongo ri kota ku qhuveka leriya rin'wana ri nga expire-ra, a ndzi ta titwa ndzi tsakile swinene.

En'hwetini ndzi tatisa ka nharhu kumbe ka ntlhanu e e data ra mina. Ndzi xava data eka Vodacom ka netiweke ya Vodacom hi fifty rhandi.

Data ra tiselufoni i data leri hi tirhisaka rona etifonini ta hina. Ri hi pfumelela leswaku hi nghena ka inthanete ni ku endla hinkwaswo leswi u faneleke ku swi endla efonini.

A a ndzi ta tirhisa data hi mfanelo. Nakona a ndzi ta endla swona leswaku loko ndzi hetile ku tirhisa data ni pfala data ra mina. Ndzi tirhisa data laha ni swi bohaka kona, ni nga tlangisi data ku fikela masiku lawa ri fanele ri fika hi wona.

Data eka Wi-Fi ri le hansi swinene. Ku hakela Wi-Fi swi chipile ku ndlhula i ku xava data eselulafonini. Se mina ni nga lava ku tirhisa e Wi-Fi ku ndlhula e data hikuva data ra durha e Wi-Fi yi chipile swinene ku tlula e e data.

Data ra mina hi mfanelo. Ndzi tirhisa data ra mina for xinkarhana xo karhi, ndzi kamba leswaku ri fika kwini. Hi kona ndzi kota ku qhuva masiku. Loko ndzi vona leswaku a swi bohi leswaku ndzi tirhisa data, ndzi tshika selufoni ndzi yi veka. Ndzi ri tirhisa laha swi bohaka kona ntsena.

E data ya tiselifoni yi fanele yi va yi ri e hansi swinene hikuva vanhu vo tala va tirhisa data siku na siku. E tikhampani ta data a ti fanele ti hi twela na tona, ti tirhisana na hina.

I ku ba ku na xin'wani kona kwala ka tiselufoni va ri i data save. U faka foni ya wena ka data save, u pfala ti-app hinkwaswo leswaku ti nga tirhisi data u nga nghenanga eka yona.

E madurhelo ya data ma nga endla leswaku swichudeni swi nga koti ku endla mintirho ya swona ya xikolo eka inthanete, hikuva data ra durha. Swichudeni a swi na mali yo xava data laha na laha.

Na mina a ndzi tivi hikuva hinkwenu hi va hi lava data leri va hi xaviselaka rona, mara ta hambana. U kuma mina ni yi xavile ten gig hi hundred and something, wun'wani a ya yi xava hi fifty rand a ndzi tivi swa ku swi endla hi yini swilo sweswo. Mara na ndhawu ingaku ya endla, loko u tshama endhawini yo karhi data ra endla.

E xiboho lexi lawulaka munhu leswaku a xava data ra ku fika kwini, hileswaku data u lava ku ri tirhisa yini nakona loko u lava ku ri tirhisa nkarhi wo fikela kwini hi swilo swo karhi. Nakona ri n'wi leswaku data i mali muni na yena u kota ku xava rini ra kona.

Nxavo wa data wu khumba swinene eka vanhu lava xavaka data. Ngopfungopfu swichudeni na vanhu lava pfumalaka. A va koti ku tirhisa inthanete hikuva data ri durha swinene.

Vodacom na Cell C. Cell C yi phakela data ro chipa swinene, nakambe network hi yona yi hluphaka. Vodacom yi phakela data ro durha, kambe network ya vona yona ya zama ku tlula le yona ya Cell C. Hi swona swi ndzi endlaka ku va ni xava e data ra Vodacom, mara leri mina ndzi ri tsakelaka i ra Cell C.

E vin'yi va data leri va lava durhisaka a va ha hi ncengi va na ma-customer yo tala. Kambe letin'wana ta ha lava ku koka makhasimende ma ya xava data eka vona.

I swa nkoka leswaku swi tiva leswaku data ra wena ri ta hela rini, hikuva u ta kota ku ri tirhisa hi ndlela ya kahle. Ku fika siku leriya ri helaka hi rona na wena u ri tirhisile, u tiphinile hi rona.

Ndzi nga nghena ka Facebook ni vona ti-video, nakona ndzi nghena ka App Store ni download-a ma-app lama nga ni pfunaka ku ma tirhisa. Ni nghena ka TikTok ni vukheta tivhidiyo ri qgina ri hela data.

Ku hela ka data hi siku leri leswaku a wu nga langutelanga hi rona swi nga endla u tirhisa mali yo tala hikuva, u kuma u wa ha data ri hela na ku ve a wu endlangi leswi a wu lava ku swi endla swa nkoka. Swi lavaka u xava data rin'wani u ta hetisa leswiya a wu fanele u swi endla swa nkoka.

Ina ku engetela data hi loko u xava data u tatisa eka leriya ra khale leri a ri fanele ri hela. Ina ni nga lava ku swi endla hikuva swi pfuna leswaku u data ra wena ri quveka ri ya mahlweni. Nakona data a ri dyeki ngopfu loko u ri na data ro talanyana .

Malume i data bundle yi tirha hi muxaka lowu u kota ku download-a swilo leswi u swi lavaka efonini ya wena hi data bundle yeleyo nakona u kota ku nghena ka inthanete u endla leswi u swi lavaka u nghena ni le ka social media wona va Facebook, Instagram, Twitter na TikTok u kota ku nghena hi yona data bundle yaleyo.

Yi durha ka masiku lawa hi nga le ka wona i ku vanhu vo tala va tirhisa wona ma-smartphone swo boha leswaku munhu a va na data hi yo mhaka tikhampani to tala to fana na vo Vodacom, MTN, Telkom ti durhisa data ta swi tiva swa ku munhu swo fanele a xava data.

Va boheka ku xava data and vanhu va yi tirhisa ngopfu data mo ka masiku lawa hikuva swilo swo tala swi lava u va u ri na data u nge yi tirhisi foni yi nga na data swo tala swa kona leswi nga le ka cellphone swi lava data.

swo tala swinene hi data eka riqingho ra yena ra le nyongeni swo fana no nghena ka Facebook, WhatsApp, TikTok social hinkwato social platform letiya u nga ti ehleketaka nakona ku nghena ka YouTube a vukhela ti-movie a stream-a tinghoma nakona ku nghena ka inthanete a search-a swo tala swi tele leswi a swi endlaka ka internet data.

Munhu a nga kota ku fikelela e timhaka to karhi eka inthanete nakona no kuma mitirho hi ku tirhisa data wa kota vukhela ti-movie na switori swo tala hi data lero ti xaveke.

E-e data a yi hambananga na matirhelo ya Wi-Fi hikuva hinkwaswo swi ku nyika i mpfumelelo wo nghena ka inthanete no endla leswi swi lavaka ku swi endla hi inthanete.

Ku pfaleriwa ka data i ku pfala data swa ku ri nga tirhi nkarhi wolowo loko tima data ra wena sa ri nga tirhi hi kona ku pfaleriwa ka data.

E-e ku hambana ka ku durha ka data eka three g, four g na five g a ku kona mara lexi hambanaka matirhiselo ya kona ni mahatliselo ya ku hela ka data ka kona.

Na ku bela riqingho hi vhidiyo swi dya ngopfu data ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva loko u ba riqingho hi data hi video swi dya ngopfu a ni ri ma vona ku vonana ni xipidi xa rona ri move ra hatlisa ri hela.

Leti fihliweke eka pulani ya data leti ni faneleke ku ti hakela i ku wena va ri va ta ku nyika data ya vusiku ya vusiku data yi va yi tele ku ndlhula ya la nhlikani va ku nyika data ya nivusiku yo tala leyi va tivaka swa ku a wu nge heti mara a le nhlikani yo va na ka leyitsongo leyi u nga yi hetaka va kota ku seyivha hi wena.

Hi mavonelo ya mina i data leri ni ri xaveke a ri fanele ri nga expire ku fikelela laha ni ri hetaka kona loko data ri nga se na hela a ri fanele ri nga expire.

Malume loko data ra wena ri hela ra xirhundzu ra data ra wena loko ri hela u ta nghena u dayile one two three hash u heta u ya eka option four la va ngo my town u ku hi kona u nga ta kuma data ro xaveka kahle ra le hansi swinene.

I nkoka wo xava mobile data hi lowo swa ku wena u kota ku tirhisa data ra wena hi nkarhi lowu u lavaka hi wona loko u fambafamba u famba na rona u ri tirhisa ka swo tala kwala ka foni ya.

Pulani ya data ya tiselifoni yo xaveka swinene hi liya yo dayila one two three hash u ya ka my town u nghena ka my town u ya ka data lahaya data ra xaveka swinene ri le ka nxavo wa le hansi swinene.

Ina swi kona tiphasela to hambanahambana ta data ya ku stream-a kumbe swihangalasamahungu swa le ka social media ma kona ma data ya media ma kona ya TikTok mo hambanahambana.

Data ya wena yi ze yi hatlisa yi hela hi hi nkarhi wo hatlisa swinene i ku va u xave data leyintsongo nakona swi laveka u seta foni ya wena u yisa ka data save.

Swi fani no ku faka data ku data ya nkarhi na nkarhi hikuva data ya nkarhi na nkarhi ni vona nga ku tshama nyana nkarhi wo leha nyana ku ndlhula liya yo cheriwa.

U nga yi tirhisa data top up ya wena loko u ri karhi u fambafamba swa pfuna u tshama u tiva swa ku u na data ni loko yi ya ku heleni wo tshama yi top up-peka yo vini.

Vat yi katsiwa ka nxavo wun'wana na wun'wana lowu munhu a wu endlaka ina ni le ka nxavo wa ku engetela e data i vat ya katsiwa yi va kona i vat.

Ni nga swi hunguta hi ndlela leyi ndzi nga pfalele ti-app hinkwato swa ku loko ni nga le ku ti tirhiseni ti nga tirhisi i data nakona ni faka foni ya mina eka data save.

Roaming va yi endla yi va any network hi kona laha data ra vona ri nga tirhaka kun'wani na kun'wani na ehleketa hi yona ndlela yeleyo ya ku top up-pa hi yona.